Ee, dumela mokgotsi lebitso la hao le lebe mona kareteng ya hao ya sekoloto. O nka se kgone ho nka furniture-a hobane wa kolota di-shop-ong tse ding. Ackermans, PEP store le di cash loan-u tse ding wa kolota. O tshwanetse o di patale pele o lokise lebitso la hao le wele ka botleng. Ka hoo, o tla khwalifaya hore o nke ka mona ka ho nna kareteng ya hao. O kgone ho fumana karete ya sekoloto, o kgone ho fumana tjhelete e hodimo pele qala o patale di-shop-o tseo tjhelete ya teng o nne eo o e sebedisitse.

Ee, mamela moratuwa ha re Sa e hloka karete ena ya sekoloto hobane ditifiso tsa teng di nyolohile ka sekgahla. Jwale ke nahana re qale ho beha tjhelete kapa re e sebedise hantle, ka tshwanelo re seke ra senya tjhelete. Hoba ditifiso tsena di ya nhlola, nna nkekebe ka di emela ho tla tswa ho wena hore ha o batla ho reka ka sekoloto, se tla sebediswa ke wena feela, nna ke tswile ho bona mona hoba ha di ka ya fatshe, hona ke tla rekang ka yona ka kareteng.

Dumelang, ke ne ke batla tjhelete e kang ka fifty thousand. Jwale lebitso la ka le lebe haholo ha ke kgone ho e thola tjhelete e kaalo. Hobane lebitso la ka le lebe haholo ntse ke leka ho le hlwekisa mona ko credit . Jwale ke kopa le mphe tjhelete eno e ke e kopileng. Ke kgone ho aha ntlo mo ke dulang teng maemo ha loka haholo. Jwale ke kopa le nkutlwele bohloko le approve application-e ya ka. Ke kgone ho reka dintho tsena tse ke di hlokang.

Eya, moratuwa ke batla hore tekanyetso ya ka ya ho nka ka sekoloto kareteng ena ya diaparo e eketsehe. Hobane ha rena diaparo tsa ho ya bo lefung, di-party-ing jwalo jwalo ha re tsamaya di- event. Jwale re tshwanetse ho patala ka nako. Mme re seke ra senya lebitso la rona. Jwale ha re ka patala ka nako le date eo re e filweng re ka qualify ho nka sekoloto se hodimo. Jwale nakong ena ha re kgone.

Eya, mokgotsi o tshwanetse o bule karete ena ya sekoloto sa diaparo. Ha hona diaparo mokgotsi. Ha o nka nka karete ena na ba o bulela account-o. E tlo o thusa ka ntho tse ngata tse ka ha e le keresemese, o se na tjhelete, mohlomong o e sebedisitse dinthong tsa hao. O ka kgona ho ya ho bona moo lebenkeleng la bona, o nke tjhelete kapa diaparo. PEP Store ke yona e leng hantle for wena. O kgone ho etsa dihloko tsa hao le tjhelete, ba o fa e hodimo.